Ndicinga banomdla ngeRobben Island ukuba ibilikhaya le-maximum security prison apho kwakubotshwe abantu bepolitiko during iApartheid including uNelson Mandela obe engowokuqala ukuba yi-president emnyama yaseSouth Africa.

Mna ndiye ndijonge udrayiva uba nguye na lo uvelile kwi-app, ndijonge i-number plate uba yiyo na evelileyo kwi-app, ndiphinde futhi ndishere i-live location yam.

Apha kuse Mlangana Mountain kodwa yaziwa ngokuba yiExecution Rock because of ibali likaKing Faku. Kuthiwa uKing Faku walahlela abangcatshi bakhe ekufeni kwabo from phezulu kwentaba yatsho yenza Umngazi River wabomvu ligazi. Futhi ngaphezu koko xa uza apha eMlengana Mountain udlula iilali ezininzi zakwaXhosa ezintle, inee-views ezintle kakhulu.

Molweni, ingaba ndifikelele e-RTMC? Orayithi, ndiripota ingxaki apha ku-N one kunelori enzima ehamba ngesantya apha phambi kwam futhi ivalela abaqhubi. Ewe. Okay, hayi ndiyayibona ndiyayibona i-number plate. Okay, orayithi ndizokunikeza yona.

kuba neengozi ezininzi kakhulu ezindleleni ngamaxesha weeholide. Ndizawucela abantu baqaphele kakhulu bangaseli baqhube, bajonge indlela abaqhuba ngayo kuba abantu babane-excitement eninzi ngamaholide. Masizameni bantu, bantu bakuthi masizameni senze ngokomthetho nangokwendlela.

Bantwana bancinane, mamelani ke bantwana bam, xa uwela umgaqo uzawujonga left, ujonge rayithi ujonge left, futhi bese uyawela indlela. So uzawuthi one elefti, one erayithi, two elefti uwele ke ngoku. Siyavana ke?

Ndingatsho uba ingaba lurhwaphilizo lemali iphinde ibe ngumgangatho wokwenza kunye nokungabi nazinto ezifaneleyo ezizokwenza lo msebenzi ekumele zi-imphothwe kwamanye amazwe.

Iinto endingazithandi kulo msebenzi wam, ukuba abantu abathanda ukutyela eteksini bayingcolise iteksi. Ingase abantu bangayiyeka loo nto kunye nochuku oluninzi apha emsebenzini, ekulwelwa iindlela ekuhanjwa ngazo. Ingase kungavunyelwana ukuba aba bathatha, le aba bathathe le kungaliwa ngoba kugqibela abantu bebulawa bebulalana.

Angaqala ngokuprovayida oololiwe aba-reliable, abeseyifu, abakhuselekileyo ebantwini, futhi abafikelelekayo ngokwemali.

Ndingabuza kulo ohleli ecaleni kwam kuba mhlawumbe yena uyayazi indlela kudala eyihamba okanye ndibuze ngqo kudrayiva. Udrayiva ngeke angayazi ukuba iteksi yakhe yimalini apho aya khona.

Ndingathanda ukhenkethela eParis ndibone Eiffel Tower futhi iParis yayikade ibizwa ukuba yiLutetia. And intle. It's got ineento zakudala ezininzi umntu angazibona ekufana neekhavingzi zabo, izithetshu izinto ezinjalo.